Fixed deposit ke tjhelete e leng hore wa invest-a. Mohlomong tjhelete e na na o batla ho e beha dikgwedi tse six. O batla ho e beha selemo, two years, three years kapa dilemo tse hlano. Tjhelete ena ha o e behile for nako e itseng e ntse ya e mature. Mohlomong o itjwetsitse hore tjhelete enana ke e beetse hore ke tlo isa ngwana sekolong ka yona. Kapa ke e beetse hore ke tlo renovate a ntlo ya ka. Kapa ke e beetse hore ke tlo reka koloi e ntjha ka yona. Tjhelete ena ha o e behile kapo nako e itseng o tla bo ntso fumana tjhelete e re bitsang hore ke di-interest. Ke di-interest tse e leng hore o tla bo ntso di fumana for tjhelete ena, e leng hore o invest-ile. O invest-etse yona.

UIF e emetse Unemployment Insurance Fund. Jwale hore o oclaim UIF ya hao, o tlameha ke hore o ye di ofising tsa tsa U I F. Haebaneneng ba o sokodisa, o na le tokelo ya hore o ka ngola claim hore ba o sokodisa hore ba ka o thusa. le teng ha o sa fumane thuso diofising tsa UIF, o ka kgona ho ya di ofising tsa labour. Labour ke moo teng ba tla kgona ho o thusa hore o kgone ho fumana lesedi ka tsa UIF, le hore o tlameha hore o etse eseng hore o fumane thuso ka ditaba tsena tsa UIF. Hore o ngodise, o nno check le status sa hao hore na seeme hokae.